Poifo e go le gantsi e nnang teng ke ya go tselwa dithoto tsa gago, ke ya go tselwa bo megala ya letheka, ke poifo e ntsi e leng gore e tshwenya batho thata mo ditoropong. Le go tselwa ditšhelete tsa gago ga o tswa mo meberekong, o theogela masigo, o tšhaisa. Di ama matshelo a batho ka gonne 'tsatsi le letsatsi o ipotsa gore go tlo go diragala eng mo letsatsing ga o tšhaisa. O na le letshogo la gore o ya yang kwa lapeng, a o tla fitlha o bolokesegile ko o yang teng. Ga go tshelege monate ga o dula ka poifo eo ya gore, ke tsamaya mo toropong mara ga ke a bolokesega.

Diaparo tsa fashion-e le tsa setso di ka tshela sentle, ka gonne dilo tsa gone yaanong o kgona go fetola dilo tsele tsa setso tsele o a dira dilo tsa se-fashion-e ka mokgwa o montle wa gore ga o senye setso o change-a mole le mole fela go fetola modiro o e leng gore o ne o dirwa ka one pele mare o sa ntshe setso mo go sone. Fashion-e le moaparo wa setso, nou re o dira ka tsela e e farologaneng than ka nako tse le tsa pele, e nna setso se se mo fashion-eng.

Fa re sa apara seope le tshega, re ka apara dikhiba tsa rona tse eleng gore le tsone di santse di tlhalosa ka setso sa rona, e leng gore ha go le tsiditsana gore re seke ra apara tshega tseo, re ka apara dikhiba tsa rona. Bo ntate ba rona ba apara marokgwe a tsamaisanang le tsone dikhiba tseo tsa setso ka mmala wa le godimo. Sa ntse re ka bontsha gore re baTswana, re ipela ka Setswana sa rona.

Nka tlhopha MmaAusi go tla go mpinela ka lenyalo laka, ka gonne gantsi o bina ka dipina tse di buang thata ka lenyalo. Gape o etletsa di'o tse dintsi ka mmino wa gage mo manyalong, o bua ka diketsagalo tsa lenyalo mo dipineng tsa gage. Go le gantsi o tlhalosa ka manyalo, so nka mo bitsa, ka tlhopha ene go tla go nna mo tirong ya ka ya lenyalo. Ke ene e leng gore ke kgotsofalela mmino wa gagwe, ga e tla mo pineng tsa manyalo.

Dijo tsa setso ke a kgona go di apaya, ke a di itse, ke a kgona go di apaya. Ke di rutilwe ke nkgono wa ka, e leng , e leng gore o ne a phela a di apaya gangwe le gape ka gore e ne e le mme o ratang go apaya gone thata-thata dijo tsa setso. E le motho e le gore wa rekisa, o nthutile ka dingwaga ke sa ntse ke le dingwaga tsa bo some le bobedi, ka nako ke simolola go ithuta go apaya dijo tsa setso.

Dipotso tse nka eletsang go di botsa ke gore ke mokae, gape o goletse kae, o bonetswe kae? Gore ene tumelo ya gage ke e feng, a o dumela mo setsong kgotsa ga a dumele mo go sone, a o tsena kereke kgotsa ga e tsene? Le gore ene mo botshelong o ikaeletse eng ka lenyalo le a lakatsa go ba le lone le ngwanake, ke eng se a batlang go se fitlhelela bofelelong? Maikalelo a gage ke a ntseng jang?